Setso sa rona re ntse re se boulela le ha e le hore re a se lahla ha nako e ntse e ya, empa sona ntse re se boulela, hobane ra leka ka moo hore re etse meetlo ya rona ska setjhaba sa rantsho. Re a leka ka hohle, empa le yona social media le yona television e se e kene haholo dikelellong tsa youth ya hona jwale, hobane bona ha ke bone hore ha nako e ntse e ya setso sa rona se tla nna sa tswela pele ntse se .

Ho bua nnete, nna ha ke tsebe hobaneng ngwana a rewa lebitso ha qeta ho belehwa. Nna bana ba ka kaofela, ke ba file mabitso le pele ba belehwa. Ke nahana lebaka le etsang hore ngwana a fuwe lebitso ha se a qetile ho belehwa, ke hona hore, ha ke tsebe ka nnete ha ke tsebe. Nna bana ba ka kaofela bona ke ba fa mabitso le pele ba belehwa, hore lebitso mohlomong batho ba tloha, ba nahana ba mo reha lebitso a qeta ho belehwa ka baka la hore ba batla ho bona hore ke ngwanyana kapa ke moshanyana, nna kaofela a bona mabitso a bona ke lebitso, ke ne se ntse ke qetile le pelo ya ka hore ke ngwanyana kapo ke moshemane, lebitso la hae le tla dula le le, o na lebitso la hae le tla dula le le ke ngwanyana kapo ke moshemane, lebitso la hae le tla dula ntse le le feela jwalo.

Eya nna ke dula lekeisheneng, ebile tshutshumetso ya ka moo ke aparang ka teng, diaparo tseo ke di aparang kgethong ya teng ke social media le ka dishopong ha o fihla hore keng ntho e le hore batho ba e rata ka nako e, ke apara ka mokgwa oo. Ho ya ka mmino, ha ke tsebe haholo hobane ha ke motho le ho rata seterata, empa nna ho ya ka nna nna ka moo ke aparang ka teng, ke tshutshumetswa haholo ke social media.

Nna ha ke dumele le ho bipiwa ha masea, empa ha ke na bothata le ha motho a etsa ka moo a dumelang ka teng. Nna bana ba ka ba le bararo e le bashanyana ba le jwalo ha yo a kileng a isiwa ho lo tisiwa phuwana, ebile ke moo ba hodile e moholo o na le twentyfour years ba bang ba ke di-teenagers. Jwale ha ke kgahlanyetsong le motho a etsang ka moo a dumelang ka teng ebile le nna ha ke dumele hore o tlamehile ho ba le motho ya tlang ntjwetsang, hore ke tlamehile ke etse eng, motho le motho o hodisa ngwana ka tsela eo a bonang loketse yena ka teng.

Re le baahisane, taba ya hore metsi a re kwalle re bua le councilor-a ya rona hore a tlise makoloi a metsi, hore mohlomong a ka ema dikerekeng kapa hona dikolong. Ho na hore batho ha re fellwa ke metsi, re tsebe ho ya re lo kga ona ka di-bucket tsa rona.

Ha ke bone hore mesuwe ya lebollong ka nako tsena e tshwana le ya kgale, hobane bana ba tswang lebollong bongata ba bona ba kgutla ba rata dintwa, ba nwa majwala, ba a tella. Ha se batho ba e le hore e be e tla ba bontate ba ka hosane ba tshware setjhaba sa rona ba tshware malapa a bona. Jwale ha ke bone hore nthwe ba e elang lebollong ke yona ya hore e ba rute ditsela tse nepahetseng ke bona bothata e le ona mesuwe ya bona ba ba ruta eng thabeng moo ba ileng teng, jwale ha ke bone mesuwe ya hona jwale e tshwana le mesuwe ya kgale.

Ha ke bone hore mmino e mebedi ena ya tshwana wa kwaito, le ona mapiano ha di tshwane ho ya ka nna. Ebile nna ke ithatela mmino wa mapiano ha ke tsebe hobaneng, mohlomong bana ba ka ka lapeng ba dula ba letsitse ona, bashemane ba ka ka lapeng ba dula ba bapetse ona wa mapiano. Jwale ke utlwa o nnatefela haholo ha ke bone tshwana mmino ena, ha ke bone tshwana.

Ke bona o kare ba tlameha hore ba ahelwe mebila ya ditseleng, hobane ke nahana hore bothata ke bona hoo hore, mohlomong ha ba na mebila. Jwale ha se batho ba dikoloi ba bangata ba tla rata hore dikoloi tsa bona di tsamaye tse jwalo hobane ba tla llela hore mataere a bona a senyaha. Jwale ke ne ke nahana hore mohlomong ha ba ka kenyetswa di tseleng ho ka ba betere haholo.